Ukuhlalelana nabantu beentlanga ngeentlanga kuyafundisa. Kuyanceda ukuba omnye wolunye uhlanga afunde ngendlela olunye uhlanga oluqhuba ngayo ukuze kuphiliswane ngendlela elungileyo.

Abantwana bam ndiza kunceda ngokuba xa silapha ekhaya sithethe ulwimi olu lwethu lusisiXhosa. Ukubanceda bakwazi ukufunda ndiza kuba ne-dictionary, isichazimagama esinesilungu kunye nesiXhosa, ukuze amagama abangawevayo bawafunde esilungwini babe sebewaguqulela esiXhoseni. Loo nto iza kwenza ukuba kube lula ukuba ndithi xa ndithetha nabo isiXhosa xa bengekaqondi okanye bengekakwazi ukundiphendula bakwazi ukuya esiNgesini baguqulele esiXhoseni bakwazi ukundiphendula.

Indima endiyidlalayo kukulungiselela, ingakukulungiselela ukuba kuzawufika abantu okanye kukulungiselela kwicala lasekuhleni okanye lokuqinisekisa ukuba zikhona zonke izinto ekufuneke ziphekiwe. Loo nto ithetha ukuba ndiba ngumlungiseleli kwelo cala kudingeka ukuba makulungiselelwe kulo.

Esintwini abantwana abangenabazali baye bakhathalelwe ngamalungu osapho, njengoodadobawo, omakazi, abantakwabo okanye oodade wabo abadala. Esintwini ayikho inkedama, umntana ngamnye uthathwa njengomntana walapha kwaye umzali iba nguye nawuphi na umzali okhoyo.

Ilobola inentsingiselo yokuba umfana lo uyalihlonipha ikhaya lakho futhi uya kuhlonipha nawe. Ilobola leyo ayikhuphayo ibonakalisa ixabiso alibekayo kuwe njengentombi futhi inika imbeko kubazali bakho.

Ukhona umahluko okhoyo kuba kaloku ngoku akusetyenziswa iinkomo kodwa kusetyenziswa izinto ezifana neetrekthara zona zenza kube lula ukutyala futhi kuba lula nokukofola.

Kunefuthe elihle kakhulu kuba kuphuhlisa ulwimi lwethu lwesiXhosa kwaye loo nto ithetha ukuba nabani na ukhululekile ukuba asebenzise ulwimi lwakhe lwenkobe. Ngoko ke akusekho cinezelelo lokuba wonke umntu kufuneka ukuze aphumelele asebenzise isiNgesi. Umntu uyakwazi ukuwenza umculo okanye arephe ngolwimi olu lwakhe lwenkobe.

Ndicinga ukuba mhlawumbi aba baqulunqi abangamaXhosa ncam okanye isiXhosa esi abasazi kakuhle okanye abaqinisekanga ngaso. Ndicinga ukuba kufanele kusetyenziswe abantu abaziingcaphephe okanye iimfundimane zesiXhosa.

Umntu kufuneka abhalise njengomntu ofaka isicelo sokufumana indlu kwiSebe Lolawulo Zindlu Nemihlaba. Umntu kufuneka abe kanti uyakhwalifaya okanye ukwilungelo lokufumana indlu ngokuba abe akarholi mali engaphezulu kwale ingummiselo wokuba umntu akwazi ukufumana indlu ayiphiwa ngurhulumente.

Ndingakhetha okungawenzi kuba kaloku ininzi imali echithwayo kanti umtshato uba khona noba azikho ezi mali zingaka zichithiweyo. Ngoko ke andinowenza umsitho, umtshato wam ingaba ngumtshato nje wokuba ndiye kwamantyi sityikitye nomlingani wam sibe sigqibile. Loo nto iza kwenza ukuba singachithi mali zinintsi.

Ndicinga ukuba sube abantu bengayithandi okanye bebancingela ukuba bangabantu abangcono okanye bazenza abantu abangcono babe bona bengekho njalo. Ngoko ke ndicinga ukuba ingxaki ikwaba bacingelayo kunaba bakwezi zikolo.